Banka e seka-seka histori ya sekoloto, hisitori ya tiro, lotseno, dingwaga, motswako wa sekoloto, kelelo ya tuelo, peeletso, seelo sa tiro ya sekoloto, le letseno lo lo siameng lwa rent-e.

O ka lebelela dilo di tshwana le seelo sa di percent tsa ngwaga, kana ditshenyego tsa go adima mo karateng fa o sa duele madi otlhe kgwedi le kgwedi. Bonnye jwa tuelo, tuelo ya ngwaga le ngwaga, ditefiso, dikelo tsa morokotso tsa matseno, dintlha tsa boikanyego kgotsa dituelo, le madi a a boelang.

Fa o se moduedi o tlhotlhameng or-e o o duelang ka tolamo, kopo ya gago ya sekoloto ga e atlege. Mme fela gore se se tokafale o tshwanelwa ke go lefa dituelo tse o di kopileng kana sekoloto se o se dirileng sentle.

Sa pele o ka dira ka bo jotlhe go ntsha yona kitso ya gago ka nosi e e maleba, o seka wa tlatsa foromo epe ka ga maaka.

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto, di thusa thata gonne di thusa wena gore o sa iphitlhela o le mo mathateng ka go saena sepe se o sa se tlhaloganyang, kana o sa itse diteng tsa se o itsenya mo gare ga sone.

Ke lemoga gore batho ba ka ithuta go le gontsi ka go tlhokomela matlole, kana go tshwara matlole a bone le go a berekisa ka mo go siameng teng, le go efoga go iphitlhela ba le mo mathateng a tshwana le dikoloto tse di sa lefesegeng sentle.

Ke maduo a sekoloto a mo adimi, mofuta wa kadimo, le maemo a ikonomi ka kakaretso. Ke dilo tse di laolang dikelo tsa morokotso, morokotso.

Tse di molemo ka overdraft facility ke gore o ka adima se o se tlhokang, o kgona go oketsa tekanyetso ya gago ya go ntsha madi kgotsa o a fokotsa, go ka nna le go fetoga-fetoga le maemo fa o e duelela. Mme borai jwa overdraft facility ke gore o ka direga gore o duedisiwe morokotso fa o adima, go feta selekanyo seo se rulagantsweng sa gontsha madi go ka ama maduo a gago a sekoloto ka tsela e e sa siamang, seelo sa morokotso sa go dirisa madi a a kwa godimo se ka nna kwa godimo ga ditsela tse dingwe tsa go adima.

Tuediso ya go simolola gangwe fela, tuediso ya kgwedi le kgwedi, tuediso ya morokotso wa kgwedi le kgwedi, tuediso ya ngwaga le ngwaga ya ntshwafatso ya overdraft.

Motho ka nosi o feleletsa a iphitlhela a le ka mo tlase ga dilo tse di farologaneng, di tshwana le tsone dikoloto tse di feteletseng, kgatelelo tsa ditlhaloganyo le one maikutlo. Mme fela go efoga tseno tse motho a ka ipolaya ko pele ka go patela madi a adimileng ka nako go efoga dikotlhao tse di farologaneng.

Motho a ka dirisa dilo di tshwana le kadimo ya bolekane, karata ya credit, molao wa sekoloto wa motho ka namana, pholisi ya inšorense ya botshelo, thulaganyo ya go rola tiro le go duela ntlo gape.

Se se botlhokwa se motho a ka se dirang sa pele ke go simolola ka go boloka, kana gona go beela tšhelete ya dilo di tshwana le marobalo, boitumediso, dijo. Mme gape se se tlhokegang motho a boe a tlhophe le go dirisa karata ya banka e e kgethegileng, e e tshwanetseng kgotsa e e siametseng gore a ka baya madi.